Ee nka akantsha morogo mengwe e e sa itsegeng thata gore batho botlhe ba nne ba itekanetse. Batho ba tlhoka mefuta yotlhe ya merogo mo mebeleng ya bona gore ba lwantshane le malwetse.

Ditlhare tsa diapole di tlhoka go tsenngwa peo mo go tse dingwe. Di tlhoka nako e e tsididi go sa ungwe ebile, go tsaya dingwaga di le dintsi gore di ntshe maungo. Dipanana tsone ke ditlhare tsa bo buatsatsi tse di simololang go tswa mo dithorong di ja thata, di tlhoka metsi le mogote.

Go kgaola ga ditamati ke mokgwa o balemi bangwe ba o dirisang go boloka dimela di le phepa, go fetola bogolo jwa maungo le go dira gore di butswe ka bonako.

Jala dipeo tse di kolobeditsweng mo motswakong o o bothito, o o na leng acid, o nang le motlhaba mme morago ga ngwaga o di fudusetse kwa ntle mo lefelong le le le letsatsi, le le nang le metsi a mantsi. Morago ga dikgwedi di le lesome robedi o ka kgona go roba.

Di na le maatla a go thibela go ruruga ga mmele, go thibela malwetse, go thusa pelo e nne botsogo jo bo siameng.

Dingwe tsa dikgwetlho tse balemirui ba rooibos ba lebaganeng le tsona, ke maemo a bosa a a feteletseng. Rooibos e tlhaselwa motlhofo ke komelelo e e feteletseng le metsi a mantsi. Re ka sireletsa dimela mo maemong a a bongola le a a tsididi, segolo bogolo dipeo tse dinnye ka go di sireletsa mo ntlong ya dijalo kgotsa mo ntlong ka nako ya mariga a ntlha.

Dikgwetlho tse dikgolo tse balemirui ba maungo ba lebaneng le tsone gompieno, ke maemo a bosa a a feteletseng, a jaaka komelelo kgotsa metsi a mantsi.

Maungo a a bolokilweng, dino tse di nang le maungo.

Dingwe tsa maungo a a jalwang le go jewa thata mo lefatsheng lotlhe ke diapole le dipanana. Diapole le dipanana ke maungo a a siametseng go jewa ebile a ratiwa thata mo lefatsheng lotlhe.

Dingwe tsa merogo e e lengwang le e e jewang thata mo lefatsheng lotlhe, ke dikhabitšhe le dipene, ka gonne ke tsone tse di agang mmele ebile ke tsone tse di ratiwang thata lefatshe lotlhe.

Go tlamela ga dijo tse di na leng dikotla le dijo tsa diphologolo, go tokafatsa botsogo jwa mmu jaaka sejalo se se sireletsang le go tlamela ka dikumo tse di botlhokwa tsa temothuo.

Fa go twe wine farming, go tewa temothuo ya mofeini. Ke mokgwa wa go jala, le go roba morara.

Go le gantsi re rotloediwa go ka itirela tshingwana mo di tsa rona mo lelapeng. Dilo tse di botlhokwa tse o di tlhokang ke go tlhopha lefelo, bakanya mmu wa gago, nna le dimela kgotsa dipeo, bona di diriswa tse di botlhokwa, ya bofelo nosetsa tshingwana ya gago.

Go jala rooibos go thusa tikologo ka go re tlamela ka e e tla tokafatsang mmu le go boloka metsi, ebile e re thusa ka go rotloetsa di tshedi tse di farologaneng ka go sireletsa dibatana tsa tlholego.

Dithoro le dijo tsa dithoro tse di botlhokwa thata, ke tlhale, tšhiya, matokomane, dipeo tsa sesame tse di nang le fibre e ntsi le mafura a a siameng.

Dimela di tlhoka dikgwedi di le lesome robedi gore di gole pele di ka rojwa le kgetlho la ntlha, mme gantsi di atlega fela mo kgaolong e di tlholegang mo go yone ka ntlha ya maemo a tsone.

Dinonofo tse di tlhomehileng le melemo e rooibos e na leng yone ke selekanyo se se kwa godimo sa di-anti oxidant tse di sireletsang mmele, le go ruruga, go thusa pelo gore e nne botsogo le go tokafatsa ga go sila ga dijo.

Ditsela tse dintšhwa tse rooibos e dirisiwang ka tsone mo dijong ke fa o tsenya teye eno mo metsing a a belang, mme e be o e tlogela gore e tsidifale pele o ka e tshela mo godimo ga aese gore e nne monate.

O ka dira menontsha e e iteretsweng mo gae ka masalela a dijo a a jaaka maakape a dipanana a a nang le potassium.

Ke ne ke tla reka khabetšhe, ditapole, eiye, ka gonne ke tsone tse ding tsa merogo e siametseng mmele.

Kgolo ya technology e ama temothuo ka go oketsa bokgoni, go rotloetsa go nna teng ga ikonomi.

Maemo a bosa a a farologaneng le mafelo a a farologaneng, a ka ama mefuta ya maungo ka ditsela tse di latelang, go ka dira gore go se ke ga gola sentle kgotsa ka tsela e lekanang, go se ke ga berekeaa sentle, ebile go se ke ga ungwa sentle.